Lekgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke fofela kwa Cape Town, ke ne ke tsogile ebile ke itumetse. E ne e le leeto le le gakgamatsang mme ke ne ke itumetse.

Toro ya me ke go pagama sefofane sa poraefete. Nka itumelela go dula kgauswi le lefensetere ke lebelela kwa ntle go sekaseka lefatshe le dilo tse dintle tse di mo go lona.

Tsala, fa o batla go ya kwa Nigeria ka sefofane o tshwanetse go simolola ka go ya kwa morerong ya gae go ya go ikwadisetsa phasepoto. Morago o ka kgona go tsena mo inthaneteng wa reka ticket-e ya sefofane sa letsatsi le o le ikgethileng, go tswa foo ge letsatsi leo le fitlha o ya kwa boemela sefofane fa o tsena ka ga re ga sefofane o neela modiri yo o fa kgorong ticket-e morago ena o tla go fa nomoro ya go nna, o ya go nna go fitlha o fitlha kwa Nigeria.

Se ke se ratang ka tiriso ya dibese mo teropong ke gore ditlhwatlhwa tsa tsone di a rekega le batho ba go tlhoka tiro ba ka kgona go di duela, o kgona le go nna sentle o phothulogile.

Mathata a ke kopaneng le ona fa ke ne ke leka go dirisa karata e e botlhale ya bese ke gore khoutu ya karata ya me e ne e sa bonagale botse mme ba gana ke pagame, ke ne ka tshwanela ke go boela gae ka palelwa ke go ya tirong.

Gore motho e be mokgweetsi yo o siameng wa bese, o tshwanetse go latela melao, go tlhompha batho, go phatlhalatsa lerato go batho ba ba pagamang bese.

Fa go na le strike-e badiredi ba dibese ga ba bereke, dibese ga di tsamaye, batho ba go ya tirong ba dirisa madi a mantsi go pagama dithekisi kgotsa ba bangwe ba palelwa ke go ya tirong ka lebaka la go tlhoka madi.

Dibese di tsamaya ka dinako gore motho mongwe le mongwe yo a batlang go palama bese a kgone go tshwara nako a seke a latelwa. Fa bese e ka nkema ka dinao, nka tshwanelwa ke go pagama thekisi go ya mosebetsing.

Ke kile ka siwa ke bese ya go ya tirong ka go nne ke ne ke paletswe ke go tsoga ka nako e ke tsogang ka yona ka metlha, mme ke ne ka tshwanela ke go lofa ka saye tirong ka gonne ke ne ke sena madi a go duela thekisi.

Mo tikologong ya rona go phela go na le ditshupetso tsa dibese, mme fa go na le ditshupetso tsa dibese di ama bapagami ka gonne dibese ga di tsamaye, bana ba palelwa ke go ya dikolong mme le batho ba bagolo ba palelwa ke go ya ditirong.

Dibese ga di tsamaye metseng e yotlhe ka gonne kwa metseng e mengwe ke magogoma, ga ba na maemo a dibese.

Koketsego ya tlhatlhwa ya dibese ka ngwaga le ngwaga eng pateletsa go fokotsa tiriso ya madi go reka dijo. Eng pateletsa go fokotsa madi a tlhokomelo ya boitekanelo le go dira gore ke fokotse palo ya maeto a ke a dirang.

Go lekanya tirelo ya dibese go fitlha go sekala sa lesome, nka e fa sekala sa borobedi. Se ke se ratang ka dibese ke gore tuelo e nnye ya go palama, o kgona go nna sentle e na le kagiso. Mme se ke sa se rateng ke gore e na le dinako tsa go sepela.

Fa go ka emisiwa tsamao ya dibese ka ntlha ya gore batho ga ba di pagame, nka ikutlwa ke swabile ka gonne tuelo ya dibese ke e nnye. E ne e le sona se namelwa se ke neng ke kgona go se duela, go tloga jaanong ke tla tshwanela ke go pagama terene go ya tirong.